Ee uya nga ha muhumbulo wanga ndo sedza ndi vhona ungari u ḓi dzhenisa ha vhaswa kha zwa mitambo zwi tshi ita uri vha ṱutshele kule na vhugevhenga ngauri vha nga si wane tshifhinga tsha u ita vhugevhenga sa musi vha ḓovha vha kho ḓi mvumvusa nga u ita zwa mitambo, nahone zwi tshiya zwi tshiya zwi ḓo ita zwitshi vha vhuyedza musi vha tshi vho ḓo nangiwa nga dzi team dzine dzi ḓo vha holela.

Uya nga ha nṋe musi vhana vha tshi aluwa ṅwana ono aluwa a tshi tamba na ṅwana o aluwa a sa tambi avha fani, ṅwana ono aluwa a sa tambi u aluwa a si na khonani nahone a sa a tshi borea a dovha hafhu a vha ṅwana a sa nyagi u amba na vhathu fhedziha ṅwana a no aluwa a tshi tamba u aluwa a na khonani, khonani dziṅwe dzine ndi khonani dzavhuḓi dzine dzi tshilisana nae vha funana vha dovha vha vha vho vha tikedzana, uya nga ha nṋe ndi tshi sedza ndi vhona u nga ri vhana vha tea u tamba mitambo hu u itela uri vha ḓo wana khonani dzine vha ḓo tshila nadzo dza dovha hafhu dza vha tikedza vhutshiloni havho.

Mitambo i vhonwa sa sa nḓila yo tsireledzeaho ngauri musi vhana vho dzula zwiṱaraṱani vha ita zwa vhugevhenga vha dovha hafhu vha ita zwa zwidzidzivhadzi, zwikambi na zwidzidzivhadzi zwino u itela uri vhana vha sa ite vhugevhenga kana zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi vha tea u ḓi dzhenisa kha mitambo ine ya ḓo vha mvumvusa ya dovha hafhu ya vha borolosa.

Tsha u thoma ndi nga kuvhanganya vhana vhane vha nga takalela u tamba hoyo mutambo nda vhona uri ndi vha ngana u itela uri ndi tshi vho nyaga thuso ndi ḓivhe uri ndi khou nyaga thuso ya vhathu vha ngana, nda dovha hafhu nda ya khoroni nda humbela thuso ya u lambedzwa nga masheleni a u ri ndi kone u sa u tikedza hoyo mutambo, nda dovha hafhu ndaya kha vho ramabindu nda humbela uri vha ndambedze nga masheleni haneo maṱukuṱuku hu itela uri uyu mutambo u kone u vha hone.

Ndi tshi sedza ndi vhona mitambo minzhi i tshi vhuedza vhaswa vhashu, mitambo i nonga bola ya milenzhe, thenisi, rugby ndi miṅwe mitambo ine i vhuyedza vhaswa vhanzhi nga vhaswa vhashu nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho, iyi mitambo i ita uri ri ite nyonyoloso nahone i fhaṱe masole a muvhili yashu mivhili yashu i dzule yo takadza.

Mitambo i ita uri vhaswa vha sa iti nyonyoloso vha kone u ita nyonyoloso khathihi na khonani dzavho, i dovha hafhu ya ita uri vhaswa vha sa bvafhe sa musi mivhili yavho itshi ḓo dzula yo khwaṱha na masole avho a muvhilini o khwaṱha, ya dovha hafhu ya ita uri vhaswa vha dzule vha khou humbula zwithu zwavhuḓi, ya dovha hafhu ya vha bvisa vhugevhengani na kha zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Ee nṋe ndi tshi sedza ndi vhona hu zwa ndeme uri zwikolo zwi ḓise mitambo tshikoloni, hu tea u vha na period ya mitambo kha musi ḽavhuṱanu liṅwe na liṅwe vhana vha tea u ita mitambo yo fhambananaho hu itelwa u ri vha dzulele u ḓowela u ita nyonyoloso vha dzulele u ḓowela u dibvisa vhugevhengani.

Vhagudisi vha tea u tikedza vhana vhavho sa vhunga vhana vha sa eḓani, huna vhana vha no kona na vhana vho no baleliwa, vhagudiswa vhagudisi vha tea u fara avho vhana ngau lingana vha dovha hafhu vha vhafha mushumo yo lingana hu u itela uri avho vhana vha pfhe vho vhofholowa, vha tea u dovha hafhu vha ita mitambo ine avho vhana vha tea u ita u itela uri masole avho a muvhili a dzule o khwaṱha.

Uya nga ha muhumbulo wanga hi ndi vhona uri kilabu dzi tea u livhisa ṱhogomelo nga maanḓa kha u fhaṱa vhukoni na u ṱaṱisana, ngauri ndi tshi sedza ndi vhona uri vhukoni vhu tshimbilelana na u ṱaṱisana, arali hu si na ṱhavhi hu si kho ṱaṱisaniwa ahuna uri muthu u ḓo tea u vha na vhukoni kana u ḓo nyaga uri a dzule a khou kona ngauri hu ḓovha muthu hu ḓo vha hu si na muthu ane a ḓovha a kho ṱaṱisana nae.

Idzo nyimbo dzi khwinisa tshenzhemo ya u tamba mitambo ya vhana nga nḓila yo fhambananaho, dzi ita uri vhana vhanzhi vha ye u tamba nga uri vha ḓovha vha kho takalela u imbelela ya dovha hafhu ya ṱuṱula mihumbulo yavho, ya dovha hafhu ya vha borolosa musi vha ngei mitamboni.

Vhashumi vho no shuma kha mitambo ya dzitshaka vha wana tshenzhemo ya uri ndi mini tshine ra kho tea u ita hu itela uri shango ḽashu ḽi dzule ḽi na mitambo kana vhathu vha ḓi mvumvuse vha dovhe hafhu vha sumbedze ku konele kwavho kha iyi mitambo vha dovha hafhu vha ṱaṱisane.

Ndi nga puḽana uri etsho tshifhaṱo tshi tea u vha tshi na mudavhi wa wa bola ya milenzhe, tsha dovha hafhu tsha vha na mudavhi wa bola wa thenisi, tsha dovha hafhu tshavha na fhethu ha u gidimela na fhethu ha u ita nyonyoloso, hu itela uri muṅwe na muṅwe a ḓo a ḓo kona u vhona uri o humbuleliwa ha vhoniwa upfhi asi vhoṱhe vhane vha ḓo nyanga u ita tshithu tshithihi, fhedzi vhaṅwe vha na dzangalelo ḽa u ita zwiṅwe zwithu, nda dovha hafhu nda ita uri afho fhethu hu vhe na maḓi nahone hu vhe fhethu ho tsireledzeaho.

A thi vhoni zwo ralo ngauri zwiendedzi zwi ita uri vhaswa vhasa ḓi dzhenise kha nyonyoloso sa musi avho vhaswa vha tshi ḓo vha vha khou tshimbila nga u enda nga zwiendedzi nṱhani ha uri vha ende nga nayo kana vha ite nyonyoloso musi vha tshi khou tou tshimbila.

Tshifhinga tshe thimu yanga ya kunda lwa u to thoma ro pfha ro takala badi sa musi ro ro wana tshipiḓa tsha u sumbedza vhukoni hashu ra dovha ra sumbedza vha dzi ofisini khulwane dza dza bodo ya bola uri na riṋe thimu yashu i na vhukoni, ra dovha zwi dovha zwa zwa ṋea vhatambi vhashu tshikhala tsha uri vha vhoniwe nanga dzinwe thimu uri vha na vhukoni ha u ya nga uri.

Mitambo ine nda vhona ngari yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku, ndi mutambo wa bola ya milenzhe na zwigombela ngauri zwi mitambiwa nga vhana vhaṱuku na uri muthu a tshi aluwa hu a swika miṅwaha ine nga si tsha kona u tamba heyo mitambo.

Mafhungo a musala

Vhukonani he nda u fhaṱa musi ndi khou ita zwa mitambo ndi u wana vhangane vhane ra ita tshigwada tshine ra shuma roṱhe. Hune ra tama roṱhe honoyo mutambo muthihi une ra u takalela.

Nyonyoloso ine nda i funesa ndi u gidima samusi ndi tshi khou tamba bola, ndi tshi ḓo vha ndi khou gidima na mudavhi woṱhe, ndi tshi khou onyolosa muvhili wanga na marambo anga.

Ndeme ya u ita nyonyoloso ndi ya uri muvhili wau u dzule wo takala na uri u ita nyonyoloso zwi khwaṱhisa marambo au zwa dovha hafhu zwa khwaṱhisa na masole a muvhili wau.

Ee ndi vhona uri u ḓidzhenisa kha zwa mitambo ndi ndila ya khwine ya u fhaṱa vhushaka na vhukonani na vhaṅwe vhathu, ngauri arali wa sokou dzula hayani u nga si kone u fhaṱa vhushaka, u ḓo dovha hafhu wa wa balelwa u wana thuso kha vhaṅwe vhathu.

Miṅwe ya mitambo ine nda i tamba musi ndi khou aluwa ndi netball na tennis ngauri ndi miṅwe ya mitambo ine nayo ndi ya i takalela nahone ndi na dzangalelo ḽa u i tamba.

Nga tshifhinga tshanga tsho tsho awela ndi takalela u vha ndi khou tamba mufuvha kana muravharavha. Ndi yone miṅwe mitambo ine ya mmborolosa musi ndo awela.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhana vha ṱangana nadzo musi vha khou tamba bola badani ine ya tshimbila mimoḓoro mihulwane ndi dza uri iyo bola i nga kwasha mafasiṱere a iyo goloi kana avho vhana vha nga wana khombo ya u thulwa nga yeneyo mimoḓoro. Zwine zwa sia u tamba bola badani ine ya tshimbila ya mimoḓoro mihulwane zwi songo tsireledzea.

Mbuyelo dzine muthu a nga dzi wana musi o ḓidzhenisa kha zwa mitambo ndi dza uri oyo muthu kharali a tshi tou vha makone kha uyo mutambo, a nga ḓiwana o no vha kule u fana na musi kharali muthu a tshi tambela themu nga ḓiwana a tshi vho tambela thimu ya lushaka. Zwine zwa vha uri uyo muthu u vha o bvelela, a dovha hafhu a vha tsumbo yavhuḓi kha tshitshavha. A dovha hafhu a ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓidzhenise kha zwa mitambo.

Ndi takalela u ya hiking ndi na tshigwada tshanga ngauri arali nda huvhala ndi nga si kone u wana muthu ane a ḓo nthusa zwino arali ri khou tshimbila nga tshigwada ndi ḓo ṱavhanya u wana thuso.

Muvhuso u a ṱuṱuwedza vhatambi vha thenisi fhedziha a zwo ngo tou ṱoḓea ngauri vhunzhi ha vhathu vho sedzesa kha bola ya milenzhe ngauri a vha pfhesesi mutambo wa thenisi.

Miṅwe ya milayo ine vhana vha i shumisa musi vha tshi khou tamba bola ndi a uri a hu tei u dovholola vhathu vhathihi lwa tshifhinga tshinzhi, hu tea u ita hu tshi hu tshi ita vhaṅwe vhathu kana vhaṅwe vhana u fana na uri hu nga si ṱwe hu kho, hu kho shuma vhathu vhavhili u swikela hoya hoya.

Lungano lune ndo aluwa ndi tshi lu vhudzwa ndi lwa sankambe na muzhou. Ndi lwone lungano lune ndo aluwa nalwo u bvaa tsha musi ndi tshe phuraimari lune na ṋamusi ndi nga si vuwe ndo lu hangwa.

Mutambi makone ane nda mu ḓivha ane u bva Afrika Tshipembe u pfhi Lloyd Harris, ndi ene mutambi makone ane nda mu ḓivha ane a tamba mutambo wa tennis.

U ya nga ha muhumbulo wanga vhathu a vha tei u fhedzesa tshifhinga tshilapfu vha khou tamba mitambo kha ṱhingo dzavho. Ngori zwi ita uri vha ḓowele u dzulela vha khou tamba mitambo iyo vha si tsha kona u ita zwiṅwe zwithu. Zwa dovha hafhu zwa kwama mutakalo wavho ngori tshine vha ḓo ita ḓuvha ḽoṱhe ndi u dzula vha nga si ite na nyonyoloso.

Puḽatifomo ine nda i shumisa ndi play store, ine ya ntendela uri ndi downloader mitambo yo fhambananaho kana dzi game dzo fhambananaho.

Game ine nda takalela u i tamba musi ndo fara luṱingo lwanga luṱingo lwanga ndi game i nopfi word connect. Ngauri i nthusa kha uri ndi kone u ṱumekanya maipfi nahone ndi kone u ṱumbekanya ngau ṱavhanya.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu vha mitambo online. Nahone ndi ngari vhukonani ha hone ndi vhukonani havhuḓi. Vhukonani vhune vhu a vhuedza ngori uvha u khou ḓivha vhaṅwe vhathu vha mashango ḓavha.

Ee i a thusedza kha u fhaṱa vhukonani ngauri huvha hu vhathu vho fhambananaho vho no bva mashangoni o fhambananaho. Zwino muṅwe na muṅwe u vha a khou ḓa na kuhumbulele kwawe na uri ri nga thusana nga kha zwiṅwe nga nnḓani ha mitambo ya online.

Zwine zwa nga itea kana masiandaitwa a si avhuḓi ane anga bvelela kha laptop yanga. Arali nda nga panga geimi dzo kalulaho ndi ya uri iyo laptop i nga shuma nga nḓila ine a i ngo tsha ḓowelea. Ya dovha hafhu ya thuthuba kana ya swa.

Vhathu musi vha khou tamba mitambo online vhanga ṱangana na khaedu i nonga network musi i tshi vho ongolowa zwi ita uri yeyo mitambo ya online i si tsha tamba zwavhuḓi. Vha dovha hafhu vha fhelelwa nga data zwine zwa ita uri vha si tsha kona u tamba iyo mitambo ya online.

Dziṅwe dza khombo dzine dza nga bvelela musi hu khou tamba mitambo ya online ndi uri. U nga fhurwa kana wa sikemiwa henefho hu tshi khou tamba mitambo ya online ngauri hu vha hu khou itea zwithu zwo fhambananaho.

Mutambo une nda nga ṱuṱuwedza vhathu vha ḓi dzhenisi kwawo ndi wa word connect ngauri u ita ku wa ṱuṱula muhumbulo wa dovha hafhu vhathu vha ḓivhe maipfi manzhi o fhambananaho.

Mutambo une nda dzulela u ṱamba ndi wa word connect na uri ndi nga si fhedze tshifhinga tshinzhi ndi songo ṱamba. Ngauri ndi vha ndi khou nyanga u ṱuṱula maluvhi anga nga kha uri ndi ḓivha maipfi mangana.

Muthu u tea uri kona u davhidzana na vhaṅwe vhathu nga nḓila yavhuḓi zwine zwa ḓo sia hu sina khuḓano nga ngomu. Musi vhatshi kho tamba iyo mitambo ya online hu itela uri vha ḓo kona u fhaṱa vhukonani.

U ya nga ha nṋe game ya soduku ndi wela kha havho vhaṅwe vhathu vha vhathu vhane a vha tou i pfhesesa zwavhuḓi.

Kharali sialala ḽa hashu athi thi ḓivha mutambo une wa hapfi mutogwa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou tamba khadi sa ṅwana. Ndi mutambo une wa mvumvusa vhukuma wa dovha hafhu wa takadza. Wa dovha hafhu wa ita uri u kone u fhaṱa vhukonani saizwi u tshe muṱuku u tshi khou aluwa.

Mutambo wa sialala we nda u gudisiwa ndi khadi na nzambo une wa thusa kha u fhaṱa vhukonani na u thusana ha vhathu.

Muravharavha zwine nda nga amba ndi uri ndi nndwa vhukati ha vhathu vhavhili. Hune ha khaho muṅwe na muṅwe uvha a na zwithu zwawe zwa fumi mbili fu zwine u tea u zwi shumisa u itela uri a kone u wina iyo geimi.

Hu itela uri uyo mutholi u a kone u ḓivha uri oyo muthu u ḓi mvumvusa nga kha u ita mini vhutshiloni hawe.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo musi ndi na khonani dzanga ndi mutambo wa khadi. Ngauri ndi wone une wa ri mvumvusa hanefha vhuponi hashu.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa bola. Ndi u tamba vhege iṅwe na iṅwe ndi u tamba luṋa kha vhege ubva nga ḽavhuraru u swika nga mugivhela.